Rangwane o ne a sebetsa hantle haholo empa ha a ka ka a sebedisa tjhelete ka botlhale hona. Jwale o ipapistse le lelapa la hae hobane a sa kgona ho boloka tjhelete ya hae hantle ha ntse a sebetsa.

Dintlha tse nka di botsang mosebetsi bankeng ke ho re, ditefetso tsa ka tsa thahasello ho tsetelo ya ka ke eng? Tjhelete ya ka e tla qala ho hodisa phahello e kae? Ho tla etsahala eng ha e be ke batla ho nka tjhelete ho tsetela pele ho letsatsi le behilweng?

Tsela e molemohadi ya ho qoba ho kwallwa ha account ya hao ke ho thibela ho leka lekane ha ho ho tswa maemong a tswang tshimong ya hao. Theha dilemo ha tse lekanyang tse tlase ho dula hodima dintho, ho lekola tekatekano ka mehla ka tlwaelo e ntle ya tjhelete. Ho boloka account ya hao kgathatsong.

Ke ne ke tla nka mokoloto bankeng, seo se ka lefa dikoloto tsohle tsa ka e be ke tsela le mokoloto o le mong feela o e leng wa bankeng.

Ee ke kgona ho iketsetsa Pin-i e ntjha, ha ke hlakotse e ne ke e lebetse. Ka tlwaelo ho ne ho tla nka ka tlase ha metsotso e mehlano. Ha feela ke utlwisisa ditaelo tsa ho iketsetsa.

Ke ka botsa morekisi hore hobaneng patala ya pele le patala e mahareng e le tlase? Ho le jwalo, patala ya ho qetela ya koloi e phahame. Haholo ha feela ha koloi e le koloi e sebeditseng. Ke botse hape hore na ke hobaneng ba qhekanyetsa batho ditjhelete tsa bona? Ebile ke ba bolele hore seo ba se etsang ha se molaong.

Ke tla bolella moreki wa insurance hore lelapa la bo le tla fumana dikete tse makgolo a mahlano ha se a hlokahetse. Ba tla fumana le hearse, lekese le grocery ya lefu.

Overdraft e etsahala ha o se na tjhelete e lekaneng account-ong ya ha o kwaela kgwebo, kapa ho tlohela. Empa banka e dumella phethiso, overdraft hape e dumela ho nka tjhelete ho feta ka moo o nang le yona account-eng ya hao.

Eya insurance e molemo haholo, hobane e thusa ho kwahela ditshenyehelo. Ha o ile kotsing kapa ha o nkelwa koloi ya hao. Haebe o na le kotsi e bile ke molato wa hao, o tla tlameha ho lefella ditokiso tsa koloi ya hao, ha mmoho le koloi ya motho e mong. Ke tjhelete e ngata ka moo insurance ya koloi e le molemo.